Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di na le seabe se se tonna mo go botlhokatiro ka go ba thibela go bona le go dirisa ditšhono tsa mo metsweding ya internet. Ditshenyego tse di thatafalela go di duelela mme se se baka go kgaogana ga internet digital divide magareng ga ba ba nang le le ba ba senang one.

Leano le la data le le diriswang ke setlamo sa Google le botoka ka ntlha ya ditlhwatlhwa tsa sona le maikarabelo a sona a go se tseye letsatsi la go dira di check-e tsa internet. Mme se se baka go thibela di check tse di sa tlhokafaleng. Google e dirisa dikoloto tsa yone le dikoloto tse tsa dikgwebo tse dingwe go fana ka dithulaganyo tsa madi le dithulaganyo tsa go boloka tšhelete, tsa go boloka madi.

ba data ya Google ga re reke data mo mothong ka fa tlase ga leano la motho ka mo internet. Ke go akanya fela gore ke dirisa data mo kgweding e e fitileng le go akanya gore ke dirisitse data eo dintlha ka go ditlhotlhwa tse tsa gago ka ga tlhamalalo.

ba data jwa Google, ga ke dirise data jaaka motho ka fa tlase ga leano la motho ka mong mo internet. Mme ke akanya fela ka ga ditshenyegelo tsa data. Ga ke kgone go go naya dintlha ka ga ditshenyegelo tsa data tsa gago le go akanya gore ke dirisitse data e kanang-kang ka kgwedi e e fetileng kgotsa ka letsatsi le fe go le ka fa letsatsi le fe go le fela.

Tshebeletso ya five G, e tla fetola tsela e e neng re dirisa tshedimosetso ya mogala ka yone ka go tokofatsa lebelo la inthanete le go dirisa palo ya didiriso tse di ka dirisang inthanete ka nako e le nngwe. Ditshebeletso di tla dira gore go nne le dikgwebisano le ditiro tse dintšha tsa inthanete. Mme se se ka thusang go fedisa mathata a tlhokwang ke go fana ka dithulaganyo tsa madi.

Tsheka-tsheka ya potso e bontsha gore tsala ya gago e batla go ka dirisa inthanete mo mogaleng wa yone o mošwa mme ga e itse gore e reke le go dirisa data jang. Ke setlhagiso go mo thusa go tsenya data gore a kgone go dirisa marang-rang, go tlhaeletsana le ditsala le ba losika.

O kgona go aroganyetsa tsala ya gago data ya gago le fa lo le mo mafelong a a farologaneng ka tsela tse pedi. O kgona go reka data o bo o mo e romelela gongwe ga o nale yena, o kgona go aroganya data ka hotspot.

Jaaka ditlhokego ya data ya mogala e ntse e oketsega, go ka letlelelwa diphetogo tse dintsi mo dithulaganyong tsa data mo isagong. Diphetogo tseno di ka ama gore go rekwa data le gore badirisi ba e dirisa jang.

Fa data data e ya gago e fela pele ga nako, o ka dirisa tse di latelang. Re kopa data e e oketsegileng, dirisa Wi-Fi, laola ditirelo tse di dirisang data, fetola tsela ya tiriso. Go netefatsa gore data ya gago e dule e bolokegile, o ka dira tse di latelang. Ela tlhoko tsamaiso ya tiriso ya data ya gago, ditsela tsa go boloka data, fetola ditlhopiso tsa go boloka data, dirisa Wi-Fi fa go kgonagala.